Loko se mindyangu yi rhurhela emigangeni kumbexana etindhawini ta le madorobeni vutomi byi sungula eku tika hi ku hi xikombiso loko va ri emakaya ku na e tindhawu leti eneleke ta ku kota ku byala e swakudya eka tona ku fana ni swipinichi ni matsavu man'wana lawa hi ma toloveleke ku ma dya kambe loko se va ya emadorobeni a ka ha ri na e ndhawu leyi eneleke ya ku va nga sungula eku byala e swakudya leswi va nga swi tirhisaka so va boheka eku va va tirhisa mali so xiphiqo xexo xi endla leswaku mindyangu yo tala yi sika hi ndlala hikuva se va boheka ku tirhisa mali leyi va kalaka va nga riki na yona leswaku va ta xava e swakudya xin'wani majarata ya le madorobeni i matsongo loko va fika tiyindlu ta vona ti va ti tale jarata hinkwaro se sweswo swi endla leswaku ndhawu leyi eneleke yi nga vi kona swi endla leswaku mindyangu yo tala yi sika hi ndlala.

Xiyimo xa maxelo xa kavanyeta hakunene hi xikombiso hi mikarhi leyi ku nga niki timpfula swi lava leswaku van'wamapurasi va va ni switirhisiwa leswi ringaneke leswi nga ta va pfuna leswaku va kota eku cheleta e swilo leswi va swi byaleke swi nga ha lava leswaku va xava e tipompi kumbexana tiphayiphi leti eneleke leswaku va kota ku va lava ti tirhisaka sweswo swi endla leswaku xiyimo xa n'wapurasi xi tika swinene ngopfungopfu vatirhi lava nga kona emapurasini switirhisiwa sweswo leswi lavekaka swi nga ha endleka swi durha lero va hambi ku ri e mali leyi van'wamapurasi va yi endlaka yi nga swi koti ku va yi xava eswitirhisiwa leswi eneleke so swi endla leswaku xiyimo xi va lexi xi tikaka swinene xin'wana lexi endlaka leswaku swi tika maxelo loko ma cinca loko fika e minkarhi ya dyambu swin'wana swa swimilana leswi va swi byalaka a swi tsaki hikwalaho ka dyambu so swi endla leswaku swi nga kuli hi ndlela leyi faneleke.

Van'wamapurasi va nga kuma e manyoro eka mabyanyi hi xikombiso loko mabyanyi ma omisiwile ma humesa manyoro lamanene so loko se ma tirhisiwa kumbexana ma hlanganisiwa ni misava laha van'wamapurasi va lavaka ku byalaka kona va nga kuma e manyoro lamanene lama nga endlaka leswaku swimilana swi kula hi ndlela leyinene number two kumbe xa vumbirhi van'wamapurasi va nga kuma e manyoro eka thyaka ra tihuku tihuku loko ti humesa e thyaka ivi ri hlangana na ri endla manyoro lamanene ngopfu ni le ka thyaka ra tihomu hi laha ku fanaka na tona ti humesa manyoro lamanene la van'wamapurasi va nga ma tirhisaka leswaku swimilana swa vona swi kula hi ndlela leyinene so loko va teka e chaka ra ra tihuku kumbexana ra tihomu swimilana swa vona swi ta kula hi ndlela ya kahle.

Xo sungula lexi ni nga xi langutisaka ndzi nga langutisa e ndhawu leyi yi nga ni mati xo sungula xivangelo hileswaku ni xiye leswaku loko mpfula yi nga ni ni nga swi kota ku tirhisa e mati wolawo ku nga ha va ku ri mati lama kumekaka eka milambu kumbexana eka tiphayiphi swi nga ha endleka leswaku loko ni rhurhela eka tindhawu to fana ni teto swi ta ni pfuna leswaku mikarhi hinkwayo ni tshama ni va ni mati lama eneleke xin'wana xa vumbirhi lexi ni nga xi langutisaka i ndhawu ni misava leyi ni nga rhurhelaka eka yona hikuva yin'wani misava a hi yinene eka swibyariwa so ni langutisa misava leyinene eka ndhawu yoleyo xana yi ta swi kota eku kurisa swimilana hi ndlela leyinene se loko yi ri ndhawu leyinene ni nga teka xiboho xa ku va ni rhurhela eka ndhawu yeleyo.

Mitirho ya tikholiji ta vurimi ni tiyunivhesiti i ku hlohlotelo vadyondzi eka vurimisi hi xikombiso va dyondzisiwa endlela leyi va nga yi lunghiselelaka ha yona e misava hi xikongomelo xa leswaku yi humesa eswakudya leswinene va tlhela va pfuna vadyondzi ku va va xiya e tinguva leti va faneleke va ti tirhisa leswaku va kota ku va va byala swimilana swa vona hikuva swimilana swi ya hi tinguva xin'wana lexi va dyondzisiwaka eka xona va tlhela va nyikiwa e vutivi lebyi va nga byi tirhisaka eku pfuna van'wamapurasi lavatsongo emakaya leswaku va kota ku va lava va va ka e varimi lava humelelaka.

Ndzi ehleketa leswaku nawu wo sungula ndzi ehleketaka hi wona leswaku evatirhi hinkwavo lava tirhaka eka mapurasi va fanekele va va va tsarisiwile hi nawu hi ku ya hi nawu wa labour sweswo swi ta sirhelela vatirhi leswaku va khomiwa hi ndlela ya kahle xin'wana lexi ni xi hleketaka onge xi fanekele xi tlhela xi lunghisiwa kumbexana ku antswisiwa i i maholelo ya mali kumbexana mali leyi va yi tsalaka hi awara swi ti komba onge vatirhi vo tala va le mapurasini va tikiseriwe loko swi ta emhakeni ya muholo kumbexana mali leyi va faneleke va yi hola so loko ko tiyisisiwa leswaku ku ni mali yo karhi ntsengo wo karhi lowu vekiweke kumbexana ku fana ni lowu vekeriweke vatirhi hinkwavo va laha South Africa wa mali leyi va faneleke va yi hola hi awara wa landzeleriwa naswona wu endliwa hi ndlela leyinene ni tshemba leswaku swi nga sirhelela vatirhi va le mapurasini.

Vurimi bya bya vuyerisa laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga xikombiso ku ni matiko yo tala lawa ma xavaka e swibyariwa ivi ma swi tirhisa ematikweni ya vona ku ni vanhu vo tala lava va kumaka e ntirho hikwalaho ka ku va swakudya sweswo swi xavisiwa eka matiko man'wana so ikhonomi ya hina ya South Africa loko ku ri na swibyariwa ya tlakuka kumbexana ya kula so a ku vuyeriwi tiko ntsena hambi ku ri hina vaakatiko ha vuyeriwa hikuva mitirho liya van'wamapurasi va hi endlelaka yona yi endla leswaku hi etlela hi kume swo karhi swo dya swin'we na vana va hina.

I ntiyiso leswi va swi vulaka hi ku hi xikombiso ku na emichini leyi tekeleke e vanhu vo tala mintirho leyi kumbexana loko a swo endleka yi nga ri kona a ku ta va na vantshwa vo tala lava a va ta tirha ku na e michini leyi tirhisiwaka eku khayela e swibyariwa swo karhi ku fana ni tibhoncisi timanga kumbexana ni mabanana laha kumbexana minkarhi yin'wani ku bohekaka ku tirha hi munhu wun'we laha a ku ta tirha hi vanhu lava ringanaka ten se ku tirha hi munhu wun'we loyi a ngo tirhisa emichini wolowo ntsena ivi wu khayela e swilo sweswo hinkwaswo ene xin'wana swi endla leswaku vanhu va loloha hikuva ematshan'wini ya leswaku hi tirhisa matimba ku fana na le ku sunguleni a ka ha tirhisiwi matimba michini yoleyo yo hi endlela e ntirho se eku heteleleni vantshwa vo tala namuntlha va loloha hikuva va tirhisa mavoko ya vona leswaku va va byala kumbexana ku khayela swilo swo karhi.

switandzhaku swa kona swa ku va emafurha kumbexana oyila ya titeretere swi nga cinciwi tinjini ta titeretere ti hetelela ti fa hikwalaho ka sweswo so swi va swi tika eku va ti lunghisiwa ku fana ni movha yin'wana na yin'wana leyi yo ka yo ka yi nga cinciwiki oyila ene swi hi komba evusopfa kumbexana ku pfumala vutihlamuleri eka munhu loyi a tirhisaka e teretere kumbexana loyi a yi hlayisaka loko a nga yi cinci oyila.

E ku va vanhu va va averiwa kumbexana va tlhela va nyikiwa emisava nakambe swi swi pfune ngopfu hikuva eka muganga yo tala hi vona switirhwatirhwana leswi se swi sungulaka ku va swi endliwa hi van'wamapurasi lavatsongo va nyika evanhu va le ka community kumbexana eka muganga yoleyo endhawu kumbexana e nkarhi wa leswaku va kota ku va va byala swo karhi leswi nga ta va pfuna swi tlhela swi hluvukisa ne le tikweni hi tlhelo ra ikhonomi ni nga ku swa swa ri kurisa hikuva loko vanhu vambirhi kumbexana vanharhu va khume ntirho swi komba swona leswaku ikhonomi ya tiko yi le ku kuleni ene swilo leswiya hi swi swi byariwaka eku heteleleni swi hetelela swi ya swi ya xavisiwa leswi vulaka leswaku vanhu lava va va ka va tirhi endhawini yeleyo va va kume ximalana xitsongo lexi va nga xi tirhisaka leswaku va kota ku va lava ti khathalelaka.

Ku na e swimilana leswi swi nga tsakeki kahle loko swi hisiwa ngopfu hi dyambu hi yo mhaka eka tindhawu tin'wani kumbexana van'wamapurasi van'wani u kuma leswaku va endle maseyila yo karhi leswaku va funengeta e swimilana swa vona swi funengetiwa hikuva swi nga tsaki ngopfu hikwalaho ka ku hisa ka dyambu kumbexana maxelo hi nkarhi wolowo swin'wana leswi endlaka leswaku swi funengetiwa e swimilana i hi ku ku na e swimilana leswi swi byariwaka hi tinguva to karhi exikarhi ka tiko eka tinguva tin'wana hikwalaho ka ku va ku hisa ngopfu a swi koti ku va swi nga tsaka kumbexana swi mila hi ndlela leyi faneleke so loko ku khavhariwa kumbexana ku funengetiwa hi siyile ro karhi swi endla leswaku swimilana swoswoleswo swi kuma e ndhawu leyi rhuleke laha swi nga kotaka ku va lava swi kulaka kahle kona.

I ntiyiso swa swiyimo swa maxelo swa ma khumba e minxavo ya swakudya hi xikombiso minkarhi yin'wani hi tolovele ku ku va na matsavu yo karhi exitolo kumbexana eswitolo lawa hi toloveleke ku ma xava hi mali ya le hansi hi kota ku va hi ma dya ma nyika ya rihanyo eka vanhu so hikwalaho ka maxelo yo karhi kumbexana swiyimo swo karhi swa maxelo u kuma leswaku a ha ha swi koti ku ve ni hi kuma e matsavu yo fana no wolawo hi yo mhaka vanhu vo tala namuntlha hi hatla hi dyuhala kumbexana hi vabya hi mavabyi yo karhi hikuva a ha ha ma kumi matsavu lama nga hi endlaka kumbexana lama nga nyikaka erihanyo eka vutomi bya vanhu so swiyimo swa maxelo ni maendlelo ya vurimi hi ka kunene swa yi khumba minxavo ya vana na swi endla leswaku vanhu vo tala va langutana ni vusweti.

Ku ni makhombo yo tala lawa n'wamapurasi a nga ha langutanaka nawu kumbexana a nga ha hlanganaka na wona hi nguva ya ku kula ka swimilana hi xikombiso ku na eswivungwana kumbexana switsotswana swo karhi leswi swi nga ha sungulaka eku va swi dya e swimilana swa yena so swi nga ha dya eswimilana laha swi nga ha hetelelaka swimilana swi nga ha kuli xikombiso ku na ni swinyenyana swin'wana leswi swi languteleke kumbexana swi dyaka e swimilana swo karhi so loko swi ri karhi swi ya swi kula swi sungula eku swi vona ivi swi ta swi ta swi dya sweswo swi nga ha endla leswaku n'wanamapurasi eku heteleleni a hetelela a nga ha profit nchumu kumbexana a nga ha kumi nchumu eka swimilana hinkwaswo leswi va swi byaleke.

Maendlelo ya swa rihanyo eka misava i ku yi hlayisa yi ri ka xiyimo lexinene yi lunghiseleriwa hi xikongomelo xa ku va yi lunghekile ku va varimi va yi tirhisa leswaku va byala swimilana va nga ha faka e manyoro hi nkarhi lowu faneleke loko yi ri karhi yi yi hlakuriwa leswaku yi va yi ka xiyimo xa kahle va nga ha tlhela va cincacinca e minkarhi leyi va byalaka swimilana swa vona hi yona hi xikombiso va nga ha endla leswaku eka tinguva to karhi va byala swimilana swo karhi ku ya fikela hi nguva yo karhi ivi hi nguva yo karhi va cinca va byala swin'wana sweswo swi endla leswaku misava yi tshama yi ri ka xiyimo lexinene naswona yi lunghekele ku va yi kurisa e swimilana hi ndlela leyinene.